Mo setsong sa rona, basetsana kgotsa basadi ba apara moaparo wa makgabe fa ba nna. Ba apara di ope.

Ke akanya gore moaparo wa rona wa setso o ka apariwa fela ko meletlong e e amanang le setso, jaaka go keteka ngwao boswa.

Moaparo wa setso wa basadi o ke o ratang ke motlokolo, ka gonne Setswana se buile sa re, fa mosadi a inama wa bo a itekantse motlokolo.

Ke akanya gore diaparo tse di khutshwane tsa setso le tsone di ka tswa di na le seabe mo go rotloetseng bana ba segompieno go apara diaparo tse di khutshwane, ka gonne fa setso se letlelela gore basadi ba apare diaparo tse di khutshwane mo moaparong wa setso, ke eng se se kabeng se pala gore ba tle ba apare diaparo tse di khutshwane mo moaparong wa bone wa gale le gale.

Tseno tsotlhe di bontsha gore motho ke wa setso sefe, mme le gore o ikamogela jang mo ba .

Mosadi, fa a sena go nyana, ga a tshwanela go apara dikete kgotsa mosese oo ko tlase ga mangwele. Go dumelwa gore mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse gore a dule a apare mosese o motelele ka dinako tsotlhe, mme ga a tshwanela go apara borokgwe.

Bontsi jwa diaparo tsa Setswana tsa setso di diriwa ka letlalo la diphologolo, ka gonne Batswana ba le bantsi ba dumela mo tlhagong. Maina a meaparo ya Setswana e ke itseng ke motlokolo, makgabe, seope.

Mosadi go le gantsi re mmona ka moaparo, gore ke mosadi wa setso sentle.

Diaparo tsa setso di ka kgona go tshela mmogo le fashion-e. Di ka tsamaelana fa go diriwa fashion-e ka moaparo wa .

Ditso di le dintsi tse di farologaneng, di tlhotlheletsa gore batlhami ba tshwanetse go apara ka tsela farologaneng, mme diaparo tseno tsa setso di na le seabe se se tona mo go bolokeng ngwao boswa ya setso.

Ee, ke dumela gore fashion-e eno ya segompieno e leka go tlisa teka-tekano mo gareng ga basadi le banna. Basadi ba le bantsi ga ba tlotle basadi, le banna ba le bantsi ga ba tlotle basadi. Ka jalo, ke dumela gore fa go ka nna le diaparo tseo di kgonang go apariwa ke banna le basadi, di ka leka go tlisa teka-tekano.

Ditiragalo tsa hisitori, diphetogo tsa loago, kgotsa mabaka a ikonomi a amile thata tsela e basadi ba aparang ka yone, ka gonne mo nakong ya segompieno basadi ba le bantsi ga ba sa tlhole ba ikaegile thata mo meaparong ya bone ya setso.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba amanya setso le fashion-e mo diaparong tsa bone tseo ba di tlhamang.

Nngwe ya dikao tsa setso tseo basadi di ileng di a dirisa sesha ke makgabe a letsela. Makgabe a letsela le metlotlokolo ya letsela.

Meaparo ya setso ya basadi e farologanya ditso tse dingwe, mme le ka mokgwa o ba itshwarang ka teng.

Fashion-e e ka thusa thata ka go tlisa diphetogo mo setšhabeng. E tshwanetse go rotloetsa batho go nna le seabe mo go tsa loago ka go dira meaparo ya setso mme e kopane le fashion-e.

Fashion-e e ka thusa thata ka go tlisa diphetogo mo setšhabeng. E tshwanetse go rotloetsa batho go nna le seabe mo go tsa loago ka go dira meaparo ya setso, mme e kopane le fashion-e.

Fa ke ne ke le wa fashion-e, ke ne ke tla leka go dira marokgwe a basadi a setso, mme gape e le a fashion-e. Ke leka gone go tlisa basadi le .

Meaparo ya setso eo batho ba e aparang kwa manyalong, mo setsong sa rona ke mesese ya seshweshwe.

Go meaparo e le mentsi e e farologaneng e a aparwang ka nako ya meletlo mo lefelong la rona. Bangwe ba tla apara di ope, bangwe ba apara makgabe, bangwe ba apare mesese e metelele, ba bangwe ba apara metlokolo.